Ukushintshanisa izitshalo ozitshalayo engadini yakho noma ensimini otshale kuyo, kuyasiza ukuthi kulawule izinambuzane, ngoba ezinye izinambuzane zihlala ezitshalweni ezithize, ezinye azisondeli eduze kwawo. Nendle ungayilawulwa ngokuthi iqoqeke, ihambe ngendlela elungile, ukuba iqonde lapho kufanele iyolahlwa khona, ukuze nezinambuzane zingalandeli yona. Kube indawo evalelekile lapho kulahlwa khona indle.

Ukulima kokuqala kumayelana nokulungiselelo komuhlabathi ngaphambi kokuba kutshalwe njengokucubuza amagabade nokunisela inhlabathi ukuze ilungele ukutshalwa. Bese kuba nokulima kokuvuna, lapho umhlabathi uyaphazamiseka ngoba kusuke kufakwa imishini ukuba ivune izithelo noma zokudla. Engingakusho ukuthi muhle umthelela wawo, uphinde futhi ube mubi.

Izinselela abalimi ababhekana nazo uma belungisela ukulungisa umhlaba abazotshala kuwo izitshalo zabo, inselela ababhekana nayo isimo sezulu, izikhuthazi zenhlabathi, nesimo sezulu esishintshashintsha njalo, bese kuba imvula enetha kakhulu, egcina sekwenzeka ukuguguleka kwenhlabathi. Nenhlabathi ihlale inamanzi. Into engasiza abalimi ukuthi bazijwayeze ukubona isimo sezulu ukuthi sizoba kanjani, ukuba babuke izinhlelo zethelevishini zesimo zezulu. Lokho kungabasiza kakhulu ukuba bazi babhekane nani mayelana nendaba .

Uhlobo lokudla olwanginika inkinga ngesikhathi kupakishwa kwaba ukudla okufana njengenyama nezithelo, ngoba lokho kudla kudinga ukuthi ulandele imigomo eminingi ukuba kufike ngesikhathi ebekelwe sona lapho kumele ukuthi kuyohanjiswa khona. Ngalokho, lolo hlobo lokudla kufanele ukuba lunakekelwe futhi lufike ngesikhathi lapho okumele ukuthi lufike khona.

Imithelela yemvelo oyithola uma usebenzisa izibulali zinambuzane emhlabathini ozotshala ngawo kungaba muhle, kungaba mubi, ngoba okokuqala mangithi muhle, kungaba muhle ngoba uzokwazi ukulawula izinambuzane ukuba zingagcwali ezitshalweni zakho. Uphinde futhi ukhubaze nomhlabathi ukuba ungakhulisi kahle ekutshaleni izitshalo zakho. Umanyolo wamakhemikhali, nawo ungawulimaza kakhulu umhlabathi ukuthi ekutshalweni, ngoba amakhemikhali, kwesinye isikhathi aba makhulu ngokwezinga. Nayo inhlabathi ozotshala kuyo ingakwazi ukumelana nayo.

Izinselela ezihlobene nomsebenzi kuyabe kube ukuthi izitshalo ezitshaliwe azikhuli ngendlela ngenxa yesimo sezulu, nanokushintshashintsha kwesimo somhlabathi. Ezinye izinselela ezihlobene nokuvuna ngesandla kuyaye kube isimo sezulu. Kwesinye isikhathi liyana, kungavunwa ngesandla, ngesikhathi, kwesinye isikhathi abasebenzi bayagula, abanye bayalimala. Kudingeka ukuthi abantu banciphe abasebenzayo.

Yazi, Thabo mngani wami, kunenkinga engibe nayo la, engadini yami namhlanje, ngivuke ekuseni ngithi siyonisela. Hhawu, utamatisi wami wonke bawuthathile. Angazi mfethu ngizomisa kanjani. Njalo ekuseni benginikeza isikhathi sami sokuvuka ngiwunisele, ngiwuqaphele ukuthi ukhula kahle. Kodwa mangithi ngiyavuka namhlanje, utamatisi wami awukho, uhambe wonke. Angazi mngani wami. Ingiphatha kabi lento le, ukuthi ngingayilungisa kanjani.

Ikhasimende lihlale libalulekile ngaso sonke isikhathi. Ngakho okufunwa i-customer ikhona okumele kuhambe phambili. Nazo izithako zasemapulazini zizawukuzisiza kakhulu, ngokonga imali yokuthi kuhanjiwe kuyiwe kude, kuyothengwa. Ngicabanga ukuthi ikhasimende ekumele liyikhethele ukuthi lona lithanda ukudla ini ngaleso sikhathi.

Izinto ezisekelwe emaphepheni zingaphathwa ngokucophelela, njengokuthi kumele zivikelwe emvuleni, elangeni, nasemoyeni ongcolile. Ukuze zisebenzise kangcono, kumele uzifake emakhalbhothini, noma uzimboze ngoseyili, noma uzibeke endaweni lapho kungakhoni ukungenwa khona izinto ezingcolile.